Ina hi swona nxavo wa data hi wona wu nga na xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina hi inthanete, hikuva handle ka data u nga ka u nga swi koti ku tiphina hikuva xin'wana na xin'wana lexi xi tirhisaka data xi lava mali.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C, wu hambana hi ku va ya Cell C yi chipile kasi ya Vodacom ya durha. Loko a ri mina ndzi nga langa ku tirhisa data ya Cell C tanihileswi yi chipeke naswona ya xaveka swinene.

Ku va data ya mina yi expire ku ve ya ha tele a swi ndzi khomi kahle hikuva ndzi twa ndzi lahlekeriwile swinene.

Mina ndzi xava data ya n'hweti ya Cell C, naswona ndzi vilela hikuva n'hweti yi tlhela yi hela ka ha sele data ya navusiku.

Data ya ti-cellphone i data leyi tirhisiwaka leyi munhu a kotaka ku xava airtime kumbe data leswaku a kota ku vona swilo swa le kule ni swa le kusuhi hi ku tirhisa data. Data yi ndzi pfumelela ku nghena eka inthanete ni vona swin'wana na swin'wana leswi ndzi swi lavaka hi ku tirhisa yona.

A ndzi ta endla leswaku ndzi yi tirhisa hi vukheta data ya mina ndzi vona leswi faneleke kutani leswi nga fanelangiku a ndzi ta va na swipimelo eka swona.

Ta mina lexi endlaka leswaku vanhu va tirhisa Wi-Fi ematshan'wini ya data i ku va vanhu va vona leswaku data ya durha ku tlula Wi-Fi, kasi Wi-Fi u nga kota ku yi hakela yi nga vi na swipimelo eka n'hweti yeleyo. U nga kota ku vona swilo leswi u swi lavaka handle ka swipimelo kasi data yi ni swipimelo naswona ya durha.

Lexi ndzi xi endlaka ku tiyisisa leswaku data ya mina a yi heli, xo sungula a ndzi tshama ndzi ri eka inthanete ni nga nghena kan'we kumbe kambirhi hi siku, naswona ni tshama ni kha ni cheka data ya mina leswaku yi fika kwihi hi ku hela ku ya hi matirhiselo lama ndzi va ku ndzi kha ndzi tirhisa data ya mina.

Swi ni nkoka leswaku data ya ti-cellphone yi va yi xaveka hikuva eka vutomi bya masiku hinkwawo ku laveka data leswaku swi olovisa swilo swo tala, u kota ku vulavula na munhu hi ku tirhisa data u nga kota ku fikelela mahungu lama nga le kule na wena hi ku tirhisa data.

Tindlela to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku va munhu a veka xipimelo eka data ya yena, a tirhisa leswi faneleke kumbe leswi bohaka ku va swi tirhisa data. Leswi swi ta endla leswaku munhu a hunguta ku tirhisa data yo tala.

Ku durha ka data eka swichudeni leswi endlaka ntirho wa xikolo eka inthanete swi nga endla leswaku vana va xikolo va nga hetisi ntirho wa vona hi nkarhi hikokwalaho ka ku heleriwa hi data.

Leswi swi endlaka leswaku vaphakeri va data va nyika nhlayo yo hambana ya swihlanganisi swa data eka vaxavi va vona, i ku va swi ya hi ku u tirhisa data kumbe u chela airtime ya mali muni, kumbe u xava data ya mali muni en'hwetini. Leswi swi endla leswaku ku va na ku hambana.

Lexi lawulaka xiboho xa vanhu swi ya hi ku data yi yi xaveka ku fika kwini kumbe yi durha ku fika kwini. Leswi swi endla leswaku vanhu va tilangela data leyi nga chipa.

Nxavo wa data wu endla leswaku vanhu va tiva leswaku va fanele va tirhisa njhani data ya vona ku ringanela masiku lama pimiweke.

Ku va vaphakeri vambirhi va data va nyikela minxavo yo hambana swi ta endla leswaku muxavi or muphakeriwa a langha data leyi nga le hansi hi mali.

Hi ku vona ka mina leswi endlaka leswaku data yin'wana yi durha eka tinetiweke tin'wana loko yi pimanisiwa ni tin'wana, hikokwalaho ka ku ndzi ta kombisa hi Vodacom na Cell C. Vodacom hakanyingi yi tirhisiwa hi vanhu vo tala, kasi Cell C hakanyingi a yi tirhisiwi hi vanhu vo tala, leswi endlaka leswaku Cell C yi kucetela vanhu leswaku va ta xava va ta tirhisa netiweke ya vona tanihileswi yi chipeke.

Xirhundzu xa data i data leyi yi tirhisiwaka ku nghena eka inthanete kumbe ku download-a swilo hi yona.

Ku va data yi durha i ku va yi tirhisiwa ngopfu hi vanhu vo tala leswi swi endla leswaku yi xaviwa ngopfu kutani yi tlakuka leswi endlaka leswaku yi durha.

Nxavo ya data na matirhiselo ya yona yi le henhla swinene tanihileswi vanhu vo tala va tirhisaka data eka vutomi bya masiku hinkwawo.

Munhu a nga kota ku nghena eka inthanete a nga kota ku nghena eka WhatsApp kumbe swin'wana swa swiyenge swa mabumabumelo ya inthanete ku fana na va Facebook na TikTok.

Munhu a nga kota ku navetisa mabindzu ma yena eka Facebook hi ku tirhisa inthanete na data.

E-e a yi hambananga hikuva yi tirha swilo swo fana.

Ku pfaleriwa ka data i ku va munhu a nga koti ku nghena eka inthanete hi ku tirhisa data loko a nga ri na yona.

E-e a ku na ku hambana nxavo wa data eka three G four G na five G wa fana.

Ina ku tirhisa data yo tala u tlula loko munhu a tirhisa riqingho hi rito.

I ku va ndzi va na vutihlamuleri eku tirhiseni ka data ya mina.

ndzi vona swi nga ri kahle ku va va teka data yi nga si hela hikuva van'wani a swi talanga leswaku va yi tirhisa data leswi swi endla leswaku vanhu va vona va ti va ti kuma va luzekeriwi hi data yo tala leyi va nga yi xava ku durha va nga si yi tirhisa kumbe yi nga si hela.

Xo sungula malume a nga ya eka xitolo xa le kusuhi na yena a fika a va hlamuseta leswaku u lava data ya netiweke leyi a tirhisaku yona kutani va ta n'wi endlela kumbe a xava airtime kutani a yi chela eka foni ya yena a ti xavela hi yexe data leyi ringaneleke airtime leyi a nga yi xava.

Nkoka wa ku xava mobile data i ku va i ku ri u tshama u ri emahlweni hi mahungu kumbe u kota ku endla swo tala hi yona u lo tshama handle ka ku va u ya ekule mahungu ya le kule ya ku fikela ekusuhi.

Pulani ya kahle yo xava data i ku va munhu a xava data ya unlimited leyi yi nga ta n'wi tirhela ku kondza n'hweti yi hela naswona a yi na swipimelo munhu a nga yi tirhisa nkarhi wun'wani na wun'wani.

Ina ina swi kona swihangalasi swa mahungu swa le ka social media hi ku tirhisa data leyo hlawuleka ku stream-a hi yona.

Ku va data yi hela hi ku hatlisa swi lawuriwa hi mutirhisi wa yona lexi endlaka leswaku data yi tshama yi ri yi ri karhi yi hela i ku va vanhu va tirhisa ti-app to fana na va TikTok-u Facebook-u na tin'wana ti-app leti tirhisaka data leswi swi endla leswaku vanhu va hungaseka hi swona va nga ha languti leswaku data yi le ka yi yi le ka ku va yi hela leswi endla leswaku data yi hatla yi hela.

E-e swi hambanile hikuva pulani ya data yi kota ku pimela munhu ku va a yi tirhisa ku ya hi leswi yena a lavisaku swona kasi leyin'wani data a yi heti masiku ma nga ri mangani yi nga helangi naswona ya durha swinene.

Ina munhu a nga swi kota ku tirhisa data top up ya yena loko a karhi a fambafamba.

Ina yi katsiwile.

Ndzi nga hunguta ku tirhisa ti-app to fana na va Tiktok kumbe tin'wana ti-app leti tirhisaka ngopfu data kutani ndzi yi tirhisa swa nkoka ntsena loko ndzi heta ku yi tirhisa ndzi yi pfala ndzi ndzi ta tlhela ndzi yi tirhisa loko ndzi lava ku yi tirhisa nakambe leswi swi ta endla leswaku data ya mina yi heta nkarhi nyana.

Munhu a nga kota ku top up hi ku tirhisa thelefoni number ya yena leswaku data yi kota ku ya emahlweni.

Ina ti nga siveriwa hikuva va endla swipimelo kumbe mpimanyeto wo karhi wa matirhiselo ya data hi siku leswi swi ta endla leswaku ku hungusiwa matirhiselo ya data.